metshameko ya se ileketeroniki e bontsha go ikgapela boithabiso ka nako e e tshwanang le go aga bokgoni. Mme fa e dirisiwa sentle, e ka nna ya kgaisano, e ka nna ya boithabiso fa o tshameka le ditsala. Fa o ithuta le go itlhabolola le go bona phomolo ya mogopolo, e ka nna ya kgaisano fa o tsenela diphatlhalatso tsa dipapadi mme o bona di tebogo le go fenya dimpho. Go tshameka ka setlhopha kgotsa ka bongwe, go emela naga kgotsa team le go dira madi ka go fenya, kgotsa go nna le ba latofatsi ba ba go tshegetsang.

Ee go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana, ga metshameko mo dikarolong tse dintsi. Segolo jang mo baneng ba bašwa ka ntlha ya boiketlo, le boipelo mo metshamekong ya megaleng. Tlhokego ya sebaka kgotsa balekane mo metshamekong ya mmatota, go ipha nako e ntsi mo di-sensory-ing, le phetogo ya ditsala tsa puisano.

Fa o batla motshameko o mošwa wa go tshameka mo metshamekong ya kgaisano, mme o rata metshameko e na leng kgaisano e e tseneletseng ke motshameko o o siameng go o leka. Go na le dipapadi tse di tletseng kgaisano, tse di rategang, tse di na leng ditlhomo tsa thuto motshameko o kgaisano le setshwantsho se se maatla. Dikapepelo tse di rategang tsa kgaisano tse dišwa ke league of legends, le valorant techtical FPS plus abilities, le counter strike two, CS two, techtical FPS le daughter two. Moba e e na leng botswerere le rocket league, sport plus car plus ball le fort knight.

Di fetola tsela ya go tshameka jaaka go tlogela setso sa go tlhoka mafelo a a bulegileng. Go kgontsha metshameko ya kgaisano mo lefatsheng lotlhe, go tsweletsa bokgoni jwa digital le strategic thinking, go fetola mokgwa wa puisano mo metshamekong go tshameka nako e nngwe le nngwe, le go naya batho botlhe phitlhelelo ya metshameko.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya se ileketeroniki, le ya mogala o matlhajana, ke kgolagano ya yone le batho ba bangwe. Le kagiso ya mogopolo e e tlang ka tsenyo ya maikutlo le bokgoni. Se ke se ratang thata ka metshameko ya se ileketeroniki, ke kgaisano e e maatla le tlhotlheletso ya botswerere, ke rata gore metshameko e matlhajana e tshwenya mogopolo, e go pateletsa go akanya ka bonako go nna le leano le go nna kelotlhoko. E aga mogopolo wa maano, bokgoni jwa go tshwara di pitso ka pele, le botswerere jwa diatla.

Fa o batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, go tlhokega dilo tse di rileng gore papadi eo e kgone go tsamaya sentle e nne monate e seka ya tswela bosula, kgotsa ya tlhobaetsa motho. O tlhoka sediriswa se se maleba, o tlhoka inthanete e tshepegang, o tlhoka App kgotsa game e e siameng. Akhaonto fa e tlhokega le tlhokomelo e boikarabelo.

Go tshameka metshameko ya internet e o sa kgaotse, go ka nna le diphelelo tse di siameng le tse di sa siamang. Go ikaegile ka gore o tshameka jang, nako e o, o e fetisang mo go yona, le gore o ikarabela jang mo boitsholong jwa gago. E na le diphelelo tse di sa siamang le tse di siameng, tse di sa siamang di tshwana le go kgobega maikutlo, go tlhokofala mo mmeleng, go iphitlhela o le esi, le go dirisa madi mo papading. Diphelelo tse di siameng ke go tshwana le go tlhabololwa ga mogopolo, go nna le ditsala tse dišwa, go ithuta le go gaisa go nna le boitshoko le go bulega mo lefatsheng.